Kulesi khathi samanje siphila esikhathini lapho siphila kuma-social network. Lapho abantu beqhakambisa khona okanye beveza khona uhlobo lomculo abawuthandayo. Ngakho-ke njengomqaphi womculo wenkundla yokusakaza, ngingawalandela lo ma-social networks okanye lawo ma-platform lapho abantu khona bedlala khona umculo wabo ukuze ngibone ukuthi bathanda ini abalaleli? Yini engenile? Yini esiyiphumile? Okanye umuphi umculo ongenile? Omuphi umculo ophumayo? Bese ngikwazi ukwakha ukusukela lapho ukuthi iy'ngoma ezizodlala emsakazweni ngale sikhathi, yilezi ngoma lezi ukushaya lesi sikhathi sishintshe sifake eziphi iy'ngoma ngoba ngaso sonke isikhathi kumele kuhlale sixhumene nabalaleli ngaso sonke isikhathi.

Ubuchwepheshe kusondele, busondela ekubeni umculo esebenzisanayo esikhundleni somculo yobukhosi. I-AI ne ne-VR akuyona into yokususa ubuciko bomntu, kodwa ithuluzi lokunweba amaphupho nemicabango womculi. Lokho kwenza umculo ungabi nje into yokulalelwa kodwa kube umuzwa indaba nendawo yokuphila phakathi komculi nakumlaleli.

Uma uzothatha uhambo noma ngaba uyaphi, noma ngaba uya kwelinye idolobha kulizwe lakho, noma ngabe uyaphumela ngaphandle uya kwelinye ilizwe, kubalulekile ukuthi ufune wenze ucwaningo, uthole indlela ongaxhumana nazo nabanye abantu abakwelinye ilizwe, ukuze uqondisise kabanzi nge-inthanethi yabo okanye indlela abaxhumana ngayo, kusebenza kanjani. Bese uyibhekisa okanye uyiqondanise nendlela oxhumana ngayo nabantu bakho ezweni lakho, bese uyabona ukuthi uma ngaba uhamba uthatha le ndlela uya kwelinye ilizwe izokuphatha kanjani okanye uzophatheka kanjani ephaketheni uma ngaba sekumele uthole indlela zokuxhumana kwelinye ilizwe. So, kubaluleke kakhulu ukwenza ucwaningo ukuze uhambe, before uhambe.

Uma kunedivayisi entsha ongayiqondi okanye ongayazi isebenza kanjani, kubalulekile ukuthi uthole ibhuku lakhona, ubone ukuthi okanye ufunde ukuthi isebenza kanjani. Kodwa indlela engifundisa ngayo mina ngijwayele ukuthi uma wazi ukuthi unciphaza kephi uma ngaba ufuna ukucisha okanye ukuhlehla okanye unciphaze endawo engekho ongafuni ukungena kuyona, ufuna ukuphindela kwenye, uma ukwazi ukwazile amaqhosha lapho okumele uwanciphaze khona, unciphaza wona fane amaqhosha afana no-cancel, o-yes, o-no, uma waze lowo mabhathini okanye lowo maqhosha kuba lula ukuthi ukwazi ukusebenzisa idivayisi ehlakaniphe njenge-smart tracker.

Malume angisondli ngendlela akhuluma ngayo uma ngaba kufika kuma-smartphone, ngoba ama-smartphone manje abantu sebewasebenzela ukwenza ubugebengu, ukuthuma abantu. Ngale ndlela abantu bangena kwi-inthanethi, bangene kuma-site wama-dating site okanye la othola khona umaqondana wakho kanti awazi ukuthi uhlangane nesinye isigebengu esizokuqola imali. Ngakho-ke ama-smartphone okanye umalume nama-smartphone, ngale ndlela acabanga ngayo i-right. Ama-smartphone akudala ayengcono ukudlula kula ma-smartphone amanje, ngoba ama-smartphone amanje asehambe kakhulu a-advanced, asehambe kakhulu ngale ndlela yokuthi aseyakwazi ukukurida ukuthi yini ojwayele ukuyidlala kakhulu kwifoni yakho, so, ngaso sonke isikhathi uma uyiveza kuvela lokho okujwayele ukuveza njalo efonini yakho.

Ukufinyeleleka okanye ukufinyelela kuqala, ekuqwashiseni uma izinkundla zokusakaza zingabeka phambili ukuthuthukisa amathuba abaculi bendawo. Besebenzisa ama-playlist yama-algorithm angabandakanyi nje abadumile kuphela kanye. Kanye nokwakha ubudlelwane nabaculi abazimele bangaba ingxenye enkulu yokushintsha impilo yezigcawu zomculo zezindawo.

Njengomzali, uma ingane yami ifika kini ingitshela ngokuxhashazwa nge-inthanethi ezinkundleni zokuxhumana, into yokuqala ebalulekile njengomzali, ukulalela ngokucophelela, futhi umoya wakho uhleli uphansi ukuze ukwazi ukuthola yonke into ingane ezama ukukutshela yona. Ucele yonke imininingwane ebalulekile futhi ecacile ukuze iqondisise ukuthi kwenzakalani, ugcine futhi ubufakazi ngayo yonke into ingane ekubonisayo okanye wena okutholayo kwi-inthanethi. Okunye futhi okubalulekile ukuthi ubike kwi-inthanethi uma ngabe ingane kunokwenzeka ingane ithi iyaxhaphazwa esikoleni but kodwa bayayixhaphaza besebenzisa i-inthanethi ukubike lokho kuthisha omkhulu okanye kuthisha wengane okanye akhulume nesikole ukuze uqondisise ukuthi kwenzakalani kuzokwazi ukugwemeka konke lokhu.